Tjhe, ha ke nahane jwalo hobane, madaese ke papadi e sebediswang tjhelete, mme ho wa tsebahala hore ho gamble-a ha se papadi e lokileng hobane batho ba jewa tjhelete tsa bona, ba bang ba jewa dikoloi, ba bang ba jowa matlo. Ha ke nahane hore mmuso o ka etsa papadi e dumelletsweng eo e ka bapalwa ebile ke mang le mang.

Nna motswalle wa ka, o latela sehlopha sena sa Orlando Pirates. Tjhe, batho bao ha ba hlotse sehlopha sa ka sa Kaizer Chiefs, ha re robale lerata le lona ebile ha ke sa bua.

Ho ho nyanyana ho batswadi ba ka se etsang maelana le taba ena hobane, nakong tsa jwale re se re phela nakong tsa technology e ngata, re na le di-Wi-Fi, re na le di-phone tse hlalefileng, re na le dithelevishene tse hlalefileng. Ha ke bone ho ka ba bobebe hore motswadi a kgothalletse ngwana hae hore a lo ikwetlisa.

Nka ba kgothalletsa haholo holo hore seo ba se etsang ba se rate, ebile ba se kgothalle hobane ke Modimo feela a tsebang hore na le hosane le re tshwaretseng. Ka hoo, hee nka ba fa lona leele la hore ba rate ketso eo ba e etsang, ba tlohele ntho tsa seterata hobane ke hanyane hore di tlisetse motho molemo bophelong.

Sebapadi se ke se ratang haholoholo ke se bapalang papadi ya bolo. Lebitso la hae ke Themba Zwane. Atjhe e hlile motho eo ke mo utlwisisa haholo hobane, bolo ae bapalang e tswile matsoho haholo. Ke sebapadi se bapallang sehlopha sa Mamelodi Sundowns, le ha nna sehlopha se ke se ratang haholo mona Afrika Borwa e le Kaizer Chiefs.

Nka leka ho mmontsha mabaka, ao a ka mo amang ha a tswela pele ka bophelo bona ba batlang ho bophela. Nka leka mohlomong ho mmontsha hore, ho bohlokwa ha kakang ho ikwetlisa mme le hore mmele wa hao o dule o le maemong a lokileng, ebile haholo ha e le motho wa mme hobane disiki tse ngata ngata di atisa ho kena bathong ba sa ikwetliseng, mme ba sa jeng le dijo tse lokileng.

Ntho e entseng hore ke rate papadi ya ditebele haholo ke hobane, e ne e le papadi eo e neng e bapalwa ke Mopresidente wa pele wa rona wa motho e motsho mona naheng. Ke lona lebaka le entseng hore ke ithatele papadi ena.

Dipapadi tsa basadi ha di a tuma haholo hobane, ha se basadi ba bangata ba bapalang dipapadi tsena ebile le di-sponsor-a ha se tse ngata tse latelang papadi ena. Hona ho baka hore papadi tsa basadi di se latellwe haholo hobane ha di kenye tjhelete e ngata, ha di kgutlisetse di-sponsor-a ditjhelete tse ngata ho tshwana le papadi ya banna.

Dumela monghadi, ke founa tjena ke bohloko haholo, re fihla mona mo re sebeletsang teng re ikwetlisa, re fumana hore ho thujuwe ebile ho utsuwe tse ding tsa dintho tseo re di sebedisang. Ho utswiwe jersey, dibolo le di-cone tseo re di sebedisang, tsohle tse utsuweng mona di ka etsa tjhelete e kalo ka ten thousand five hundred. Re ne re kopa thuso ya lona hle.

Ho bohlokwa ho ikwetlisa hobane mmele o kgona hore o hole hantle haholoholo ha o santsane o le monyanyana. Ho bapala ka mehala bosiu le motshehare, ha se ntho e ntle haholo ebile ha o le monyane. Hona ho baka hore mmele wa hao o se ke wa hola hantle le dithuto sekolong di ka se tswele pele ka tsela e nepahetseng hobane, boholo ba nako o qeta o shebane le di-phone.

Mekgatlo ya dipapadi e phetha karolo ya bohlokwa ditjhabeng hobane e kopanya batho, e ruta boitshwaro, ebile e bopa mesebetsi.

Ke nahana hore taba ena ke taba ya kgwebo, jwalo ka ha di-DJ le tsona e le borakgwebo. Ke nahana hore ho re ba thole sebaka sa ho bapala dibakeng tseo tse kgethilweng, ba lokela hore ba sebetse hore beng ba kopantseng mekete kapa menyanyako eo, ba kgone hore ba ba bone, mme ba kgone hore ba ba bitse.